Nangisafunda isikolo bekunengoma ebeyivunywa umuntu mhlamunye nakadlala ibholo kuthi nabafuna ukumgcugcuzela ukuthi afake amandla agijime khulu adlale ngamandlakhe woke bebazakucula ngegama lakhe, bacule ngegama lakhe, intweleyo uyibone imudlondlobalisa, uyibone imugcgcuzela, umbone sele agijima khulu, agcine mhlamunye nokubetha igondelo alibethile, ngiyo-ke ingoma engeze ngayikhohlwa-ke leyo ngoba ingoma leya bayibiza igama lomuntu omunye nomunye ukuze simugcugcuzela ukuze adlale kuhle ibholo.

ESewula Afrika kunengoma ithi thiba kamola, awa nabavuma leya abantwana bagijima bagijime bakhiphe loke ibelo labo bafake woke umdlandla abanawo ekutheni badlale bebabethe namagondelo.

Iye, khengezwa ngayo imidlalo le kodwana midlalo yabantwana basese sesikolweni uthole isikolo sinye sidlala nesikolo esinye endani iye ngiyo leyo kwaphela engiyaziko.

Bafanele bajayele amatatawu amakhulu ngombana angeze badlale ematatawini amancani toditodi kufanele bafunde bazi ukuthi bazakudlala ematatawini amakhulu njengoba mhlamunye abanye bakhona bazakukhetha ukuba badlali bebholo nabakhulako.

Ingafakwa, bangathaba khulu abantwana abangakghoni ukudlala ibholo nofana abangakghoni ukwenza ezinye zezinto ezidumeleko bazithole sele beqa intambo bangathaba khulu nabo babe nethuba lokuthi kube nento abayenzako.

Ngicabanga bonyana ingatlolwa eencwadini ukuze nalaba abantwana abanganabo ababelethi namkha abantu esele bakhulile abangabafundisa ngeentwezi bakwazi ukuzithola iincwadezi bafunde ngezinto ezimayelana nepilwabo.

Imidlalo yendabuko midlalo evamileko eendaweni zemakhaya, iindawo ezingakathuthuki khulu ekuba midlalo abazenzela yona begodu uthola ukuthi midlalo esuka ebantwini bakade yadluliselwa kubanye ababelethwako, labo badlulisile abalandelako, abalandelako badlulisile abalandelako.

Ifundisa abantwana abancani ngepilo ebeyiphilwa ngaphambi kokobana bona babelethwe begodu ibakhombisa indlela yokwenza izinto endaweni thizeni namkha emndenini namkha ebantwini abathize.

Kudlalwa intambo, kudlalwe amaketo, kudlalwa amathini, kudlalwe abomathatjhana, kudlalwe i-fraud, ngizo-ke izinto ezidlala endaweni langibuya khona lezi.

Ihlanganisa abantu obathola baba nethando lomdlalo munye, asithi mhlamunye abantu bathanda ukudlala amathini bazokukhamba boke bayokudlala amathini lawo endaweni ngesikhathi sinye kodwana akusikudlala kuphela abakufundako, bafunda ezinye zezinto njengokuphilisana nabantu, ukukghona ukuthi ipilo yakho awuyiphili wedwa begodu kube nezinye izinto ozifundako khona lapho ekudlaleni.

Ilutjha lifunda izinto ezinengi ezifana nokuzilolonga, ukudlala nabanye abantu, ukuphilisana nabanye abantu, sifunda ukusebenzisa ingqondo ukuthi bakwazi ukusebenzisa ingqondo yabo, ukulungisa izinto ezibararileko emhlabeni.

Bafunda indlela yokuphila, bafunde indabuko yabo ukuthi babuyaphi begodu bayaphi, bafunde iindlela zokuthi ngiziphi zinto ebezenziwa ukulungisa ipilo ngaphambi kokuthi bona bazalwe begodu ngiziphi izinto ebezisebenza ukulungisa ipilo namkha ukuzisebenzisa epilweni mihla nemihla.

Abantu abanengi esikhathini sagadesi sele basebenzisa abomaliledinini namkha imitjhiningqondo ukwenza imidlalo ngokwahlukahlukana kwayo kodwana ngesikhathi sakade bekunemidlalo eminengi edlalwako kungana bomaliledinini kungana mitjhininqondo uthole abantu bazenzela imidlalo baziqambele avele yona alo ke, ihluke ngokuthi bowungatholi abantu bathi badlala imidlalo bahlezi ngekhaya badlala bahlezi phasi, bowuthola bagijima gijima baya phasi phezulu, benza lokhu nalokhu, bathatha lokha nalokhuya, alo iye zihluka ngalokho.

Iye, bangayidlala imidlalo le emaphaliswaneni ngombana kungaba neenqhema ngeenqhema, isiqhema sinye sidlale nesinye sidlale kubonakale ukobanyana ngisiphi isiqhema esidlala kancono begodu kulezi ezikhona ezidlalwako kungafakelelwa nalokhu okungekho okungasiza abantu abangakghoni le imidlalo ejayelekileko.

Esikhathini esinengi imidlalo le ifuna abantu bagijime, ifuna beqe, ifuna abantu baye le baye le, baye phasi phezulu alo ibasiza khulu ekutheni bazilolonge umzimba ozilolongako awufani nomzimba ongazilolongiko, lokhu kwenza imizimba yakheke kuhle, imizimba ibe ilunge begodu bangabi nemiraro eminengi ekhambelana nemizimba.

Yindima ekulu khulu begodu ebalulekileko kwamambala ngombana ngaphandle kokuthi abantu abadala basifundise imidlalo yendabuko angeze sayazi ngombana sizalwa emhlabeni la sesijwayele izinto esizibona kibo inthanethi alo, ngaphandle kokuthi siyibone ku-inthanethi angeze seyazi imidlalo le nayaziwa babantu abadala ekubabantu ongabatholiko ku-inthanethi kutjho kobana angeze abantu bayazi ngaphandle kokuthi abantu basifundise alo indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni yindima ebalulekileko khulu.

Ngithanda ukutlola esikhathini esinengi. Ngitlole iinkondlo, ngitlole iincwadi, ngitlole imilayezo nento ezinengi nje. Ngitlole, ngithanda nokuhlabelela ngikuthanda khulu-ke khona-ke. Ngithande ukulalela imivumo ngokwahlukahlukana kwayo, ngizo izinto engizithanda khulu-ke lezo mina kodwana ngithanda godi nokuphuma. Ngibone indawo ezitja ngifike la engingakhange khengifike khona. Awa lezo zizinto engizithanda khulu-keke lezo.

Kwakulilanga lokubelethwa likadadwethu ngacabanga, ngahlala phasi ngenza amahlaya, ngenza koke. Ngabona bonyana angilungiselele ukobanyana siyokuvakatjhela indawo esingazange khesiyivakatjhele. Sakhamba-ke nodadwenu angazi bonyana siyaphi. Ngithe kuye awa sisaya ngemalegere, sizokuthenga ngale emavikilini. Sathi nasifika phambili ngamukhombisa bonyana siyaphi, sangena ngaphakathi. Basilotjhisa sajabulani, sathaba khulu, sathi nasingenako. Satholake lapha basibethela nomvumo omnandi opholileko, basipotoza potoza. Saphuma, sangena ngemanzini wokududa. Senza zoke keke iintwezo. Awa, awa ukuphumokha, ukuphumokha bekumnandi khulu dani bekumnandi khulu tot

Eminye yemisebenzi yokuzilibazisa isuke ingafuni okunengi. Njengokuthi nangithi ngithanda ukutlola, ngithanda umvumo zizinto engikwazi ukuzenza nginkhaya lezo. Zinganginikezi iinkinga, alo-ke ekusuke kube zizinto engizitlhogako. Nginokutlhoga mhlamunye imali eyaneleko yokwenza izinto engifuna ukuzenza. Ezimayelana nokuphuma ngekhaya ngiyokwenza izinto ezitja, ngaso soke isikhathi nangisuke ngifuna ukuzenza. Ngiyo-ke into leyo engisuke ngiyitlhoge nangifuna ukwenza izinto zami.

Umsebenzi wokuzilibazisa umuntu awuthandako esikhathini esinengi uwenza ayedwa ngombana izinto umuntu azithanda ngokweqiniso. Akasaboni isidingo sokobanyana abe nabanye abantu abanengi abazomlibazisa nakafuna ukuyenza intweleyo. Thatha umzekelo wokuba mvumi namkha umtloli. Nawutloli iinkondlo nofana utlola imivumo neengoma ezinye ngokwahlukahlukana kwazo. Awudingi abantu bonyana bazokuwahlala izandla. Ngaleso sikhathi kodwana udinga isikhathi sakho, ipeni yakho nencwadi yakho.

Esikhathini esinengi mina nange isuke ngithi mhlamunye ngiyatlola. Kusuke kube nento engigqugquzelako mhlamunye ngibone ifilimu thizeni namkha ngithi nangisendleleni eyakhaya esuka emisebenzini. Ngahlangana nento engicabangisa into engingayitlola, ngingakhuluma ngayo. Ngikho-ke lokho kusuke kungenze ngiyenze mhlamunye ngitlole ngihlale phasi ngenze lokho. Kesinye isikhathi kusuke kukufuna ukuzilibazisa, ukwehlisa mhlamunye ukucabanga khulu engqondweni ngombana uthola ukuthi mhlamunye bekubhizi khulu emberegweni begodu bekungasilula nakancani. Alo-ke nakumvumo uyaqolisana.

Ukuba mtloli kungifundise ukwazi ukusebenzisa amagama ukukhuluma ngezinto ezingalumela namkha izinto ekunzima ukukhuluma ngazo. Kungifundise ukwazi ukusebenzisa amagama ngendlela ehloniphekileko. Kuthi-ke ukuphuma ngiye eendaweni ezahlukahlukeneko, endaweni engingakhange ngiye kizo. Kwangifundisa ukuphila nabantu, nokobana abantu bayahluka kodwana bafanele ukuhlonitjhwa ngendlela abanganayo.

Uqakatheke khulu umsebenzi wami wokuzilibazisa. Ngitjho lokhu ngombana ingathana bekungasi kukuthi mhlamunye ngifanele ngisebenzise ngibe neemali engiyitholako ezokuvala lapha nalapha ephikweni bami. Umsebenzi engiwusebenzako bangeze ngawenza. Bengizokwenza umsebenzi wami wokuzithabisa. Alo-ke esikhathini esinengi nangisuke ngenza izinto zami zokuzithabisa kusuke kukuqolisa umoya, kusuke kukufuna ukwehla emoyeni. Ngasikhathi ngitjhugulule indlela engizizwa ngayo ngombana ngisuke mhlamunye ebumzimbeni obukhulu. Alo-ke kuveza bonyana imisebenzi yami yokuzithabisa ngiyo enginikeza injabulo khulu.

Awa, nangisakhulako bekunengoma yebholo ebeyithi, Mzekezeke, awa-ke leyo beyimnandi. Nayikhambakhambako, ikhambakhambe ifike phambili uthole ukuthi mhlamunye umuntu ophethe ibholo-ke senimemezake ibizo lakhe. Awa nizalimemeza nilimemeze nilimemeze nimthole naye sekagcwalelana ngamandla. Awa uthole sekumnandi khulu musi dani, uthole sekumnandi khulu. Alo-ke ngiyoke-ke ingoma leyo engisayikhumbulako-ke engiyikhumbulako khona nje ngiyoke-ke leyo.

Awa, uyabona ingoma leya yokubiza igama lomuntu, ulibize igama lomuntu, ulibize igama lomuntu, nilibize umuntu agcine sekabetha negondelo. Awa, godu beyibakhuthaza khulu leyo bewuthola umuntu sekagijima abengathi unamandla amanye engazange khesiwabone ni. Ingathi akusinguye mhlambe bese kangathi uphela amandla ngombana abanye laba isiqhema sinyesi bese sikorile sesisidlulile. Awa, godu loya mvumo loya nasele sewuthi siyawuqula, bokuthola ukuthi awa nokho bakhuthala khulu, bakhuthala khulu. Ngicabanga ukuthi mhlamunye obakwenza bakhuthale bekukuthi besesesibabiza ngamagama wabo ebadume ngawo vele esikolweni.

Iye, kuvamisile ukuthi ekuthomeni komnyaka eSewula Afrika iinkolo zidlale nezinye iinkolo. Ngemva kwalapho ezithumbile ziqhubeke ziyokudlala nezithumbe kwenye indawo. Kuqhutjekwe njalo njalo beyisale isikolo, kusale sisale sibe sinye kubonakale ukuthi ikutani kilomnyaka ngengiyiphi.

Awa, abalingene akasi makhulukhulu awa abalingene abantwana bonyana bangadlala kiwo. Ngicabanga njalo ngombanyana abantwana basese namandla ukudlula abantu abadala, wokugijima badlale imini yoke bagcwali isiganga. Begodu into le iyabasiza nasele sebakhulakhulile abanye babo kutholwe bonyana bafuna vele ukudlala ibholo epilweni. Angeze kwabonakala ngathi leli itatawu angeze balikghona ngombana lizabe lilikhulu. Alo-ke ngicabanga ukuthi lirerhe itatawu lisese lihlalele linjalo, bazakufunda ukuthi emhlabeni ezinye zezinto kose uzimisele noma kubonakala ngathi kubudisi kangangani.

Ngicabanga bonyana kulungile bonyana nayo ifakwe intambo. Idlalwe abantwana beze badlale ngokuhlukahlukana iinkolo zijamelane nezinye iinkolo. Bagcine bathumbile abanye bathole mhlamunye nonogorwana. Bajabule ngombana umntwana ongakghoni ukudlala ibholo nangabe uyakghona ukweqa intambo, akeqe intambo begodu anikelwe ithuba lokobanyana ayenze intweleyo naye azithokozise azibone kunento akghonukuyenza.

Iye, ngicabanga ukuthi singazitlola phasi imidlalo le. Sitlole imithetho yakhona itlolwe phasi, ukuze nomuntu ongafundisa, ongakufundisa yona nangabe akekho ungasusukhambe uye eencwadini la kutlolwe khona iincwadi zesintu, andani ufunde, ufunde uzwisise ukghone ukwenza into ofuna ukuyenza.

Imidlalo yendabuko midlalo eyayidlalwa kade or imidlalo yakhona uthola inabogogo bethu. Bebayidlala bazenzele yona baziqhubela isikhathi. Bafuna ukuzithabisa andani babona bonyana abenze imidlalo enje. Bayenze bayidlale-ke, endani ukusukela lapho nabezali bethu bayifunda, nabantwana babazali bethu, ekungithi nathi safunda ukuqhubeka njalonjalo, ngiyoke imidlalo yendabuko le.

Imidlalo yendabuko iqakatheke emphakathini ngombanyana ifundisa abantu bonyana ipilo yabo ithome kuphi. Abazali babo badlale ini kuthome kuphi khakunjani kade ngaphambi kokobanyana bona babelethwe. Iveza imvelaphi yabantu ukuthi injani, imvelaphi yabantu. Alo-ke iqakathekile ngombanyana ibanikeza ukuthi bazwisise ukuthi bona babobani, bavelaphi begodu bayaphi.

Lapha ngibuye khona besidlala intambo. Sidlale igcubsi, sidlale iinketo, sidlale amathini, sidlale itsobi. Ayi ngizoke lezo ebesizidlala bangekho abomaliledinini. Siqalane nazo sidlale, sigijima imini yoke besidinwe ngiyo-ke le imidlalo ebesiyenza thina.